U dzula fhasi wa amba na na na na na na na na muthu a khou tshataho kana khonani yau o u rambaho mutshatoni, ndi vhona ungari ndi zwone zwa khwiṋe u musumbedzisa uri hayo u swika zwino nṋe a thina zwo hezwi zwithu zwine zwa kho ṱoḓea zwine zwa kho tea u ambariwa ene muṋe ndi ene ane a ḓo ḓa na muhumbulo wa khwine uri nga to zwi itisa hani sa muthu ane avha uri u khou funa nṋe ndi tshi ḓa afho mutshatoni wawe, ndi tshi vha hone ndi vhona ungari anga ḓa na muhumbulo wa khwiṋe. U fhirisa uri nne ndi sokou tou fhumula a vhone nne ndi sokou bvelela ha vha uri ḽiṅwe ḓuvhayi ovha a tshi ngavha ane muthu wa khwiṋe ane anga ḓa na puḽani uri ri nga fhedzisela ro zwi wanisisa hani hezwo zwiambaro. Zwino ndi vhona ungari zwithu zwavhuḓi ndo dzula fhasi wa amba wa sumbedzisa uri ane ndi khou ṱahelelwa ndi tshiḓa fhethu ha so na so, zwine zwa nga fhedzisela zwo ita uri ri kone u swikelela u wana puḽane ine ya nga kona u ri thusa uri nṋe ndi fhedzisela ndi tshi khou swika afho fhethu mutshatoni.

Kha zwiambaro zwa tshivenḓa kha zwiambaro zwa tshivenḓa zwa vhatshinnani, vhanna vha a kona u ambara dzi hembe dza dza miṅwenda dzi hembe dza miṅwenda dzo itiwa nga labi dzo itiwa labi vha ḓi dovha vha ḓi ambara na masheḓo. Masheḓo na misisi zwi itiwa nga mikumba hezwi zwithu, vha ḓi dovha vha kona u ambara makunda makunda vha ḓi ambara vha tshi kho ambara na na na na na na dzi hemmbe dza miṅwenda wa dovha wa kona u i ambara na musi u tshi kho ambara misisi heneyo yo itiwa nga mikumba. Zwino zwiambaro zwa zwa zwa kha vhanna zwa sialala zwine nda zwiḓivha ndi ndi dzi hembe dzo itiwa nga miṅwenda, ha ḓi dovha hafhu ha vha na makunda ha vha na masheḓo, masheḓo o itiwa nga mikumba ee.

Vhuṱamboni vhuṱamboni kanzhisa arali hu tshi khou pfhi muthu a ḓe o ambara zwiambaro zwa sialala, nga Tshivenḓa he vhavha vhatshi kho amba miṅwenda. Miṅwenda ndi yone ine i a kona u ambareya arali u tshi khou ya vhathuni nahone u tshi khou ya vhuṱamboni ndi vhona ungari ndi zwone zwithu zwine zwiambaresiwa nga maanḓa.

Muthu wa munna muthu wa munna u ṱaluswa nga murahu ha musi o ambara vhurukhu, muthu wa munna u tea u ambara vhurukhu u dovha hafhu nṱha ha tei u ambara tshikipa kana hemmbe mara vhurukhu vhu sumbedza na zwori ndi muthu wa munna hoyunoni.

Uri vha ambare hezwi zwithu ndi a u sumbedza uri vhathu vha khou tevhedzela maitele a a a a mvelele yashu ya ya ya vhavenḓa, arali muthu o ambara hezwi zwithu a kona u zwi vhona zwori u kho tovhedza mvelele yashu ya ya ya vhavenḓa. Zwino wa nga swika hune wa vhona muthu o ambara milinga kana malungu a sialala zwivha zwi khoto sumbedza uri hoyu muthu u a ḓi hudza nga maanḓa nga mvelele ya vhoriṋe ya venḓa.

Muthu wa mufumakadzi o maliwaho u tea u ambara miṅwenda u tea u ambara miṅwenda, zwiṅwe zwa zwithu zwine a nga ḓi to ambara ndi zwithu zwo no tou nga nga milinga zwezwi u ambara malungu kana u ambara makunda, ndi zwithu zwine a nga to zwi a ambara nga nṱha mara tshithu tshine a tea u tshi ambarwa ndi miṅwenda.

kuambarele kwa muthu ku ya amba nga maanḓa vha nga to sedza kha kha kha vhutshilo ha tshizwino vhana vha ano maḓuvha a vha tshi ambara zwavhuḓi, a vha ambari zwithu zwo zwo zwo zwo vha ambara zwithu zwo zwo zwine zwi a zwi zwi sia muvhili nnḓa zwino arali unga wana muthu o ambara tshithu tshine tsha khou sia muvhili nnḓa zwi a kona u ṱalusa uri u kone u vhona na zwa uri ndi muthu wa mufuda ḓe. Zwino muthu wa mufumakadzi u tea uri a ambare zwithu zwine zwi vala muvhili wawe nahone a dovha a ambare nga nḓila ine na musi vhathu vha tshi mu sedza vha a kone u muṱhonifha. Muthu wa musadzi u tea uri u tshi muvhona upfe utshi muṱhonifha na iwe u munna wawe wa kona u ḓi hudza ngaye uri muthu wa mufumakadzi wanga u na mikhwa nahone o hulisiwa zwavhuḓi zwino kuambarele kwa muthu ku a ṱalusa uri u kone u vhona uri uyu muthu u na mikhwa u guma gai.

Wanga to sedzulusa i kha miṅwenda ya vhafumakadzi huna miṅwe mivhala ine vho ḓi dzhia kha fuḽaga ya venḓa ha ḓivha na miṅwe mivhala ine yo endiwaho ine u ya nga ha nṋe ndi to vha ndi si na nḓivho yoṱhe yo fhelelaho uri ivha i tshi khou amba nga mini, mara i miṅwe ya mivhala ye nda i vhona kha miṅwenda ya vhafumakadzi hu ḓivha na mivhala ya fuḽaga ya fhano venḓa ndaa.

Kuambarele kwa muthu ku na zwine zwa zwa zwa zwa amba zwone kana kwa amba zwone, ngauri wa nga to sedza zwavhuḓi muthu u a kona u mu vhona na zwa uri ndi muthu ḓe nga ku ambarele kwawe, u a kona u zwi vhona na zwa uri oyo muthu u na milayo na kana mikhwa yawe yo imisa hani nga nḓila ine nda ambara zwiambaro ngayo. Zwino hezwo zwi zwi amba zwithu zwinzhi nga maanḓa kuvhonele kwanga ndi ku kwa uri muthu ku ambarele kwawe u a kona u vhona na zwa uri hoyu muthu ndi muthu ono tshilisa hani mikhwa yawe yo imisa hani. Ndi muthu ane a vha uri a tshiḓa tshitshavhani rivha ro lavhelela zwifhio khaye. Ku ambarele kwa muthu ku a amba zwine muthu avha zwone.

Zwithu zwa so kana zwo imaho nga u ralo a si zwavhuḓi ngauri vhasidzana vhanzhi ano maḓuvha vha khou fhedzisela vha tshi rapiwa kana vha tshi tambudziwa lwa vhudzekani, nga ndavha ya ku ambarele kune vha vha vho ambara kone zwi zwithu zwinzhi zwine zwavha zwi kho itea kana mabulayo kana vha tshi sedzulusa u tambudzwa lwa vhudzekani zwivha zwo bva nga nḓila ine muthu wa mufumakadzi o ambaraho ngayo kana nga nḓila ine na kho ḓi fara ngayo. Zwino zwi vha zwi zwi si zwavhuḓi uri uḓi wane u tshi khou vhona muthu o ambara u sia maḓamu nnḓa kana u sia muvhili nnḓa, a zwi sumbedzi mikhwa kha muthu wa mufumakadzi zwi fhedzisela zwi tshi kho ita uri vhathu vha vhone nga nḓila i si yavhuḓi zwino a si zwavhuḓi na luthihi.

Muthu u siho muvhili nnḓa vhathu a vha mu ṱhonifhi na luthihi thi, muthu wa u siho muvhili nnḓa vhathu a vha mu ṱhonifhi ngauri tsha u thoma zwiambaro zwo itelwa uri zwi thivhe muvhili wa muthu zwiambaro a zwi ngo itelwa uri u kone u vhona muvhili wa muthu, zwino arali muthu a tshi vho ḓo uri a tshi ḓa vhathuni a vha ambara zwithu zwine zwa sia muvhili nnḓa zwi sala zwi tshi ngaho muthu ha funi o ambara zwiambaro zwi amba uri u nyaga u tshila fhedzi. Zwino ndi zwithu zwa zwine a si nḓowelo ya vhuḓi ende a si zwine muthu anga zwi ṱuṱuwedza uri muthu a a tshimbile o ambara zwiambaro zwine zwi a kona u vhonadza kana zwi a kona u sia muvhili nnḓa.

Zwiambaro zwine vhathu vha zwi shumisa zwa sialala arali hu tshi khou itiwa mafhungo anea a a nthuni. A mbingano kana a mutshato, vhathu vha ambara miṅwenda. Miṅwenda ndi yone ine vha i ambara.

Ndi pfa ndi tshi ḓi hudza nga maanḓa nga sialala ya hashu, nga uri hezwi zwithu zwi ngita uri na nṋe muṋe ndi ḓi pfe ndi ndi Muvenḓa. Ndi a ḓi ndi pfa ndi tshi ḓi hudza nga maanḓa. Zwino na nṋe muṋe ndo zwiambara hezwiḽa zwithu, ndi zwiambara ndi na mannḓa, ende ndo ndo ndo ndo ndo ḓi hudza nga maanḓa uri, na ngoho zwa vhukuma ndi khou alusa lushaka lwa hashu.

Zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi vha na ndeme nga maanḓa kha mus, kha musalauno nga uri zwi vha zwi khou gudisa vhana vhaṱuku havha vhene vha khou takuwa, uri vha kone u ḓivha uri mvelele ya vho riṋe i songo swika hune ya fa ni. I dovhe i ye phanḓa navho vha kone u i alusa, ṋa musi riṋe ri si tsha vha hone. Ndi ngo uri na riṋe ro tevhedzela zwe vhahulwane vha vha vha tshi ita zwone.

Riṋe ri shumisa malabi a sialala a miṅwenda, miṅwenda ndi yone ine ra i shumisa nga maanḓa vhuponi ha vhoriṋe. Nahone phathini yahone vha ḓo wana uri i khou tshimbila i na mivhala yo fhambananaho, kanzhisa vha ḓo wana ina muvhala wa yellow na blue. Ndi yone ine ra shumisesa yone, ṋṋe ri shumisa labi ḽa ṅwenda.

Mushumo une wa itiwa, ndi mushumo wa domba. Domba vha tshi ḽi tshina, vha vha vho ambara vhulungu. Vhulungu vho ambariwa hu tshi khou itiwa mushumo wa domba.

Ee, vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho, vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho. Zwi tshi kho to bva kha uri ṱhanwe maybe ndi zwimima zwifhio, zwo imaho nga uri. Nga uri ri na zwithu zwo fhambananaho kana ṱhaṅwe zwiambaro zwa sialala zwo fhambananaho, u fana na vho miṅwenda, misisi. Ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi a ambariwa, zwi tshi khou bva kho uri ndi zwimima zwifhio zwe zwo. Zwo zwo zwo itelwaho fo fo fo zwo iteliwaho uri hu ḓe ho ambariwa zwiambaro zwezwo, zwa zwa zwa zwa zwa mvelele, Mara u ḓo wana uri vhanna vho ambara zwithu zwo fhambananaho zwa sialala, na vhafumakadzi vha ambara zwavho. U fana na musi ndi tshi khou ḓisumbedzisa uri u a wana uri vho ambara miṅwenda, kana vho ambara misisi, ee.

Tshiṱori tshine nṋe nda nga ri tshi a amba nga maanḓa, zwi tshi khou ḓa nga mafhungo a sialala ḽashu. Ndi domba, domba ḽi vha ḽi tshi khou to amba nga ha tshiṱori. Ndi tshiṱori vha nga sedzulusa zwithu zwine zwa vha zwi khou itea hafhaḽa, hu vha hu tshi khou to tambiwa. Ndi ḽi tambwa, hu vha hu tshiṱori mara vha tshi khou ita mitshino vho dovha vha ambara zwiambaro zwa sialala. Zwino domba ndi vhona ungari ndi tshiṱori tshine hu vha ho ambariwa na zwiambaro zwahone, zwine zwa sialala zwine zwa dovha zwa amba nga ha vhufa.

Zwa sialala, zwiambaro zwa sialala hune nṋe nda dzula hone. Ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi vheiwa nga ngomu tshiṱangani. Zwi vha zwi tshiṱangani, ndi fhethu hune zwa kona u dzudzwa hone kana zwa vheiwa hone uri zwi kone u tsireledzea.

Ee, nṋe ndo vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala u fana na miṅwenda musi ndi kha ḓi tshina tshikona. Ndi hone fhethu he nda pfa uri nṋe nda ndi khou ḓi mvumvusa hone, ndi hone fhethu he nda vha, hu vhuṱambo vhune na nṋe muṋe nda ndi khou ḓi mvumvusa nga zwiambaro zwa sialala.

Fesheni ya shango ḽoṱhe, yo ṱuṱuwedza vhathu vhanzhi nga uri zwa zwino vha nga sedza vhathu vhanzhi a vha tsha ambara zwiambaro zwa sialala. Tshifhinga tshoṱhe vha tshi tshimbila dzi badani, vha zwiambaro kanzhisa hu na vhuṱambo ho imaho nga uri. Zwino ho no ḓivha na fesheni dza ano maḓuvha, vhatukana vha ambara dzi fesheni dzo imaho nga uri, zwi kho tovhela nga nḓila ine ra khou tshilisa ngayo kha tshizwino.

Vhaswa vha musalauno vha funa zwiambaro zwa tshizwino, nga uri ndi nga nḓila ine vha khou tshila nga tshizwino. A vha tsha tovhela nga maanḓa sialala, zwiambaro vha vho ambara zwavho zwa tshizwino. Mara unga sedzulusa unga wana uri zwi khou itiswa nga uri vha khou tshila kha tshizwino, nga nḓila ine shango ḽo no imisaho ngayo.

Kha tshifhinga tsha zwino, vhathu vha zwino vha a kona u runga miṅwenda vha i ṱanganisa na mabokhathi. Wa wanulusa uri zwoṱhe hezwi zwithu zwi khou ṱangana, zwi amba uri vho dzhia zwiambaro zwa sialala vha zwiṱanganyisa na zwiambaro zwa zwino. Zwino wa wanulusa uri zwi amba uri, vha khou kona u dzhia miṅwenda vha u rungelela kha bokhathi. Hezwi zwithu zwi vha zwi khou tshimbilelana, zwi amba uri ndi zwithu zwa tshizwino na zwithu zwa sialala ya murahu.

Dzi nyanḓadzamafhungo ya matshilisano na vhaḓivhalea zwi ṱuṱuwedza fashion nga nḓila i tovhelelaho. Ngo uri havha vhathu ri a kona u vha vhona kha dzi theḽevishini, vha tshi kho ḓi perform, vha tshi kho ḓi imba. Ri a kona u vhona na fesheni ine vha vha vho ambara yone, zwino hezwi zwithu u a kona u zwi vhona uri zwi vha zwi khou ṱuṱuwedza. U kona u vhona fesheni ya tshi zwino, u fhirisa fesheni ya kale. Nga uri kanzhisa vhathu vhanzhi vhane ra vha ri tshi khou ḓi vha vhona, vha vha vho ḓi ambara fesheni ya tshi zwino. Naho hu na uri u nga wana uri u khou ṱanganisa zwiambaro zwa sialala, a zwi ṱanganisa na fesheni ya zwino. Mara vhunzhi hazwo ri kona u vha vhona kha dzi theḽevishini, nga maanḓa vha imbi henevha, na vhaḓivhalea vhathu vha dzibola, vho no tamba bola ya milenzhe. Ri a kona u vha ri tshi khou vha vhona vho ambara zwithu zwa hayani. U a kona u vhona uri vha na fesheni ya tshi zwino.

Nṋe uya nga ha nṋe muṋe ndi vhona zwi zwithu zwavhuḓi, ngo uri zwi vha zwi khou sumbedza uri vhathu naho ri tshi ri khou tshila kha tshi zwino. Sialala ya vho riṋe a ri ngo i laṱa, ri a kona u zwi ṱanganisa hezwi zwithu zwa dovha zwa ri fanela. Zwino zwi vha zwi khou ita uri ri ḓi hudze na u ḓi mvumvusa, na u takalela mvelele ya vho rine. U sumbedza uri a ringo i laṱa, ri a kona u i ṱanganisa na kutshilele kwa tshi zwino.

Ee, mushumo wa khotsi ndi u ḓiwana u tshi khou tsireledza muṱa wawe ha dovha hafhu a ita uri muṱani wawe hu ḽiwe na muṱani wawe hu vhe na lufuno, vhana vha hule zwavhuḓi nahone vha tshi khou hula nga lufuno, mushumo wa khotsi ndi munzhisa nga maanḓa zwi tshi ḓa muṱani ndi uri u tea u tsireledza mufumakadzi wa dovha a tsireledza na vhana.

Ee, mushumo wa mme muṱani ndi u thusa khotsi kha uri vha alusa vhana, kha uri vha aluse vhana ende na muḓini wavho hu vhe na mulalo, vhathu vha ḓivhe u aluwa vha tshi funana nahone na u dovha u vhona uri vhana vha vha vha hula zwavhuḓi, vha si na na dzi thaidzo vhutshiloni havho.

Ee, nṋe ndi muthu ane a vha uri ndo aluwa ndi tshi tenda nga maanḓa kha zwithu zwa sialala, ndo aluwa ndi tshi tenda nga maanḓa kha zwithu zwa sialala, zwino ndi wanulusa uri hu na vhathu vhane a vha tendelani nazwo, vha vho ita zwithu zwa tshizwino wa nga to sedzulusa he vhathu vha kale vho vha vha tshi tenda nga maanḓa kha kha kha mudzimu wa ṅwali mara zwino ho no vha na ma christianity. Ma christianity ndi vhathu vhane vha dzhena kereke yeneyi ya tshi western, zwo ḓi tou ḓa hezwi zwithu a si zwithu zwe ra aluwa ngazwo kana vho makhulukuku washu vha aluwa ngazwo. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine wa sedzulusa nga maanḓa fhethu hune ra khou tshila hone vhathu a vha tendelani kha tshithu tshithihi nga maanḓesa wo sedzulusa zwithu zwa sialala vhathu vhanzhi a vha tsha tou zwi tevhelela.

Ee, maga ane a tevhelwa musi muthu a tshi khou phasa ndi uri u wane makhadzi, makhadzi ndi ene muthu o faraho zwithu zwoṱhe zwa family zwino hoyo ndi ene ane a ḓivha na zwa uri zwithu zwi tevhelisiwa hani, zwino ha waniwa hoyu ndi ene muthu ano ḓivha na zwa uri zwithu zwi tshimbidzisa hani.

Nḓivho ine vhathu vhaswa vha i wana kha vhathu vha vhaaluwa kha maitele a sialala, u ṱhonifha mivhili yavho, ndi u ḓiambadza nga nḓila ine vha kona u ṱhonifhea vhathuni, ndi u dovha futhi vha dovha vha vha vha funza kha zwithu zwinzhi zwa uri vha tea u ṱhonifha vhathu, vha tea u ṱhonifha vhathu, wa nga kona u ṱhonifha muṅwe muthu na iwe u ḓo kona u ḓiṱhonifha, zwino u nga si kone u ṱhonifha muṅwe muthu hu u sa ḓi ṱhonifhi. Zwi amba uri zwi tea u thoma kha iwe uri u kone u ḓiṱhonifha na u dovha hafhu wa kona u ṱhonifha muṅwe muthu, zwinoi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine arali wa tovhela sialala na u thetshelesa vhathu vhahulwane u nga si bve nnḓa ha nḓila. Zwi amba uri zwoṱhe zwine wa vha u khou zwi ita zwi tshi ḓa na kha kuambarele u ḓo vha u tshi khou ita zwithu zwine u funziwa nga vhathu vhahulwane zwine zwi nga si sie matshelo u tshi khou ita uri u sia wo ambara wo ambara zwiambaro zwine zwa siya mivhili nnḓa.

Ee, tshifhinga tshinzhi hafhanoni vha nga tou sedza ha ano maḓuvha vhathu vha khou isesa vhana zwikoloni zwine vha vha uri vha khou dzhena na makhuwa, hezwiḽa zwithu zwi ita uri vhana vha hule luambo lwa vho riṋe vha si tsha tou lu dzhiela nṱha nga maanḓa, zwino ndi vhona u nga ri ṅwana arali a tshi khou ita zwa tshikoloni zwa haningei a tshi vhuya hayani kha gude u amba na vhathu vha hayani nga luambo lwa hayani a fhambanyise uri zwa tshikoloni u vha a na vhaṅwe vhathu vhane bvele nga nga nga nga nga nga nga kuvhonele kwanga u vha o ṱangana na vhathu vhane a vha ambi dzi nyambo dzo fhambana a vha ambi luambo lwawe a eyeṱhe vha amba dzi nyambo dzo fhambananaho. Zwino zwi vha zwi khwiṋe nga maanḓa u gudisa ṅwana tshifhinga tsha hone uri a tshi ya tshikoloni a ite hezwiḽa tshikoloni mara a tshi vhuya hayani kha ambe nga luambo lwa hayani.

Ee, luambo lwa Tshivenḓa ndi a ḓihudza nga maanḓa ngalwo ende lu dovha lwa ngita uri hafhu ndi ṱhonifhee hune nda ya hone, a thi tshintshi zwine nda vha zwone, hoṱhe hoṱhe hune nda vha ndi hone ndo guda zwezwi, ndo hula nga zwezwi. Zwino ndi zwithu zwine ha vha uri na muṅwe muthu u a kona u vhona uri hoyu muthu a ṱhonifha luambo lwawe, hoṱhe hoṱhe hune nda vha ndi khou tshimbila hone ndi a kona u vhonala uri hoyu muthu u bva gai nahone oyu muthu mvelele yawe ndi ifhio. Ndi zwone zwithu zwine a u ngo tea uri u zwi sie murahu na musi u khou ya gai, a u tei u sia mvelele yau murahu.

Mashonzha a si zwithu zwo no tou dina, mashonzha ndi u tou panga bodoni fhedzi wa shela maḓi u bva afho maḓi o no fhungudzea nyana wa shela ṱamaṱisi na nyala na muṋo, wa twedza nyana kufishi oiḽi wa dovha hafhu wa ri maḓi nyana zwiṱukuṱuku zwa xaxara, a vha o vhibva.

Zwiḽiwa zwa sialala, zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa bikiwa vhuponi ha hashu ndi thophi, thophi i kha ḓi bikiwa, ndi zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine ha vha uri ri a zwi ḽa zwa sialala.

Ee, magulu ha dini, magulu then ndi tou, ndo a tou, ndo tou a ṱanzwa nga maḓi manzhi uri a bve tshika heiḽani, u bva hafho wa panga bodoni wa shela na maḓi a manzhi nyana uri a vhibve, u bva hafho maḓi haaḽa o no vha fhasi nyana o no vhuya fhasi nyana ndi hezwi u tshi nga kona u shela ṱamaṱisi na nyala wa kona u dovha hafhu wa shela maḓi futhi uri a kone u ita muthotho.

Ee, ndi vhona u nga ri zwithu zwo no tou nga dzi khavhelo dzedzi vhaswa vha tsha zwi ṱhogomela, dzi khavhelo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine a vhaswa a vha tsha zwi ṱhogomela.

Ee, ṅwana a tshi hula muḓini ndi u tou mu sumbedzisa uri ri na zwiḽiwa zwa sialala zwine ri a kona u zwi bika hu sa tou bika fhedzi zwithu zwa zwa zwa tshikhuwa fhedzi, ha vha na dziṅwe dzedzi mafhelo a vhege ane u ya kona u dzula fhasi na vhana vha vha gudisa kubikele kwa sialala, vhana ndi vhathu vho no tou gudisiwa zwithu, zwino vha mu gudisa a tshi ya muṱuku a tshe hayani u ḓo zwi ḓivha hezwi zwithu.